Zwine nda zwi vhona zwo leluwa tshi zwi lima, ndi mavhele, na phuri, ngauri mavhele a tou ṱoḓa mbeu fhedzi, na phuri na dzo dzi tou ṱoḓa thanga fhedzi, a dzi ṱoḓi zwithu zwinzhi zwinzhi.

Ee, nṋe ndi vhona zwi na khombo kha mutakalo wa muthu arali muthu a ḽesa khovhe dzo dzulesaho tshikwatudzini ngauri khovhe a i lengi u vhaisala, khovhe a i fani na dziṅwe dzi ṋama, khovhe iya ṱavhanya u vhaisala, a i tei u dzulesa tshikwatudzini.

Nṋe ndi vhona uri mabulasi maṱuku na mabulasi mahulwane a vhambedzwa nga nḓila i tevhelaho, a vhambedzwa nga u ri eyo mabulasi mahulwane izwo zwiḽiwa zwine vha vha vha tshi khou zwi lima zwimedzwa zwine vha khou zwi lima zwi ya gai, zwi mini kha ikonomi ya fhano kha ḽa Afurika Tshipembe, ngauri mabulasi maṱuku a nga si fane na mabulasi mahulwane ngauri mabulasi mahulwane avha a tshi khou ita zwithu zwinzhi. A vha a tshi khou bveledzisa zwithu zwinzhi kana zwimedzwa zwinzhi na zwiḽiwa zwinzhi u fhirisa mabulasi maṱuku.

Nṋe ndi nga vha sumbedza nga nḓila ya uri vha sedze afho hune vha dzula hone uri zwiḽiwa zwine vha zwi renga ndi zwiḽiwa ḓe, ndi tshi amba nga maanḓa kha zwiḽiwa zwa miroho midala na mitshelo uri arali vha dzhiela vhu vhulimi nṱha, vha nga kona u ḓi itela hezwo zwithu vha kono u kuvhanganya masheleni avho vha sa tsha renga iyo mitshelo na miroho midala ngei mashophoni. Vha ḓo tou ḓi limela vhone vhaṋe vha vha na ngade yavho hanefho hayani ine vha ḓo i shumisa u u ka iyo mitshelo kana u fula iyo mitshelo na mini na miroho midala, hu sina upfhi vha ḓo dzhia dzi tshelede dzavho vha ya mavhengeleni u renga mitshelo na miroho.

Nṋe ndi vhona uri nḓivho ine vhathu vha i wana ngei magudedzini ndi ya uri, zwimelwa zwi farisiwa hani, hone ni tshi thoma ni thoma hani, uri zwimelwa zwaṋu zwi vhe na mutakalo ni fanela u ita zwithu ḓe, arali ni khou vhona tshimelwa tshaṋu tshi si tuvha na mutakalo wa vhuḓi ndi zwifhio zwine na tea u zwi tevhelela.

Maga ane a fanela u tevhelwa ndi a uri izwo zwiḽiwa zwi khou ya u vhulungiwa lwa tshifhinga tshingafhani, ni tea u sedza hafhu uri izwo zwiḽiwa zwi khou tea u vhulungiwa afho fhethu hani, hone zwo fanela na u vhulungiwa afho fhethu. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ni tea u zwi sedza nga maanḓa, na dovha na sedza uri izwo zwiḽiwa zwo fanela nga u vhulungiwa lwa tshifhinga tshingafhani nga murahu musi ni tshi zwi vhulunga.

Nṋe ndi vhona zwi na khombo nga maanḓa, ngauri uyo muthu a sina tshipirioni anga fhedza o ḓi huvhadza, ngauri hoḽa mutshini u vha u tshi khou u fhira nga maanḓesa. Zwino hu ṱoḓea muthu ane avha na tshipirioni tsha u khatha iyo ṋama.

Ndi khalanwaha ya vhuria.

Mushonga une nda u ḓivha wa u vhulaya zwivhungu kha miroho, ndi ḓivha mushonga wa.

Zwine nṋe nda vhona zwi tshi nga itiwa, ndi zwa u pfhumbudza vhafuwi vhoṱhe ngaha u ṱhavhelwa nga zwifuwo, na uri zwiitisiwahani, vha funziwe nḓila dzoṱhe dza u ṱhavhela na vhundeme ha hone ha uri ndi ngani zwifuwo zwi tshi tea u ṱhavheliwa.

Zwine nṋe nda nga vha ṱalutshedza zwone ndi zwa uri ndi a ḓivha uri hu na vhaṅwe vhashumi vhane vha khou ita zwa u tswa dzinḓirivhe dzanga vha ya vha dzi rengisa, naho ndi sina vhuṱanzi uri ndi zwa vhukuma na, ndi tshi vho tou vha vhudzela uri na matshelo arali vha hone zwavhukuma, vha litshe izwo zwithu zwa u tswa dzinḓirivhe vha tshi ya u rengisa. Ndi ḓo vha vhudza uri arali vha wanala vha tshi khou ita izwo zwithu vha ḓo fariwa, ngauri zwi wela kha vhuvhava, ndi u tswa, vha khou tswa dzinḓirivhe dzanga dzine vha vha vha songo fhiwa thendelo ya u dzi fula, zwino arali vha wanala vha ḓo dzhielwa vhukando ha mulayo vha dovha hafhu vha thathiwa afho mushumoni.

Ee, kha vhupo hune nṋe nda bva khaho, vhathu vha ya dzhiela nzhele nga mannḓa zwa u lima, ngauri nne ndi bva mahayani, ndi bva fhethu hune huya limiwa nga maanḓa. Vhathu vhone vhaṋe vha tou ḓi limela mavhele heneya, vha dovha hafhu vha ḓi ṱavhela miroho midala i nonga dziphuri, mutshaina, zwipinatshi na dzikhavhishi, ndi sa hangwi na maṱamaṱisi. Vha ḓi dovha hafhu vha ḓi lima na mirambo heneyi, ndi vhathu vhane zwa vhulimi zwi tou vha zwithu zwavho ngauri, vha bva mahayani, ndi vhathu vhane vha dzula vha mahayani, vha dovha vha wanala fhethu hune hu na mavu avhuḓi ane a ya limea.

Nṋe uya nga ha nḓivho yanga ndi vhona mutsho u sa shandukisi bindu ḽa u fuwa khuhu ngauri, khuhu dzi a tshiḽa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, nga vhuria musi hu tshi khou rothola dzi a kona u tshila, na nga tshilimo musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisesa dzi a kona u tshila, nṋe ndi vhona unga ahuna zwine zwa khakhisa bindu ḽa u fuwa khuhu musi mutsho wo shanduka.

Nṋe ndi vhona unga masheleni ane vha a wana ha ngo fanela, ngauri vhathu vha no shuma mabulasini vha dzhiiwa sa vhathu vha fhasi nga maanḓa, ndi ngazwo vha tshi ḓo wana vha tshi khou badeliwa masheleni maṱuku. Zwino nṋe ndi vhona zwi songo fanela na luthihi, ndi vhone vhathu vhane vha tea u badeliwa masheleni manzhi, ngauri ndi vhone vhathu vhane vha shuma u bveledzisa izwo zwimelwa, ndi vhone vhane vha zwi ṱavha, ndi vhone vhane vha zwi ṱhogomela, zwino nṋe ndi vhona uri vha tea u fhiwa masheleni manzhi nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela, ngauri vhathu vha vha vha tshi khou lima mishonga ya tshirema, mishonga ine vhone vhaṋe vha vha vho tou ḓi sikela yone, ine i a thusa vhathu nga zwithu zwinzhi, i thusa u alafha vhathu kha malwadze manzhi, zwino nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri muvhuso u dzhenelele kha iḽo fhungo, ngauri uvha u khou khokhovhedza vho rabulasi vha vha mahayani kana vho rabulasi vhane vha ṱavha iyo miri ya Tshivenḓa.

Ee, nṋe ndi vhona nyaluso ya khuhu vhuponi ha hashu i ya vhuṱhongwa, ngauri vhathu vha ya ya vha tshi renga idzo khuhu hafho fhethu hune hu kho alusiwa khuhu. Zwi sia zwi tshi ita uri afho vhuponi hashu hu vhe na mveledziso ya khwine, vhathu vha ya kona u wana mishumo, vha dovha hafhu vha kona u wana tshisevho tshine tshi vha tshi tshe tshavhuḓi tshine a tshi ngo dzula kha zwikwatudzi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou renga ṋama ya kholomo kha vho rabulasi, ndi tshi i bika nda pfha yo vhaisala, mathina heila ṋama ya kholomo, kholomo ya hone yo vha i na vhulwadze, zwino vha vhona uri vha nga si tou kholomo yoṱhe vha mboḓi tou i ṱhavha i tshe na vhulwadze vha thoma u rengisela vhathu. Zwino riṋe ra vhona hu tshi khou rengisiwa dziṋama ra ya ra renga, ri tshi vhuya ri tshi bika ri wana ṋama yo vhaisala, ndi izwiha ri tshi i humisa haningei ha rabulasi, ndi afho he a kona u amba uri iyo kholomo yo vha i songo tou takala zwavhuḓi, ene o vha a tshi khou shavha u tou i laṱa, a fhedza o ri fha masheleni ashu murahu.

U sa swikelela pfhunzo zwikwama nga maanḓa mvelaphanḓa ya vhashumi vha bulasini ngauri evho vhathu vha vha vha sa ḓivhi zwithu zwinzhi kana vha sa ḓivhi u shumisa mitshini ine iyo mitshini i shumiswa nga muthu ane o ya tshikoloni u na nḓivho kana o kudalele ngaha iyo mitshini. Zwino zwivha zwi zwa ndeme nga maanḓa uri afho vhathu vha ndo shuma mabulasini vha swikelele pfhunzo vha ḓivhe nga ha mitshini yoṱhe vha dovhe hafhu vha ḓivhe uri zwimelwa zwi itiswa hani ndi zwifhio zwine vha tea u zwi ḓivha nga murahu ha musi vha tshi khou ṱavha zwimelwa vha tea u vha na nḓivho ya hezwi zwithu.

U vha hone ha vhashumi zwikwama nga maanḓa kha u dzhia tsheo nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u ṱavha ndi tea u dzula fhasi nda sedza uri arali ndi na vhashumi ndi zwifhio zwithu zwine nda kho ṱoḓa uri ndi zwi swikelele musi ndo no ṱavha nda dovha hafhu nda sedza uri ndi zwithu zwingafhani zwine nda nga kona u zwi ṱavha musi ndi na vhashumi afho. Zwi tshi ḓa kha sia ḽa u kana ndi fanela u thoma nda sedza uri zwithu zwine zwa kho kaniwa ndi zwithu zwinzhi na, ndi zwithu zwine zwa nga ṱoḓa zwanḓa zwinzhi na. Zwino ndi zwone zwine zwi a kwama kha u dzhia tsheo dzanga.

Nṋe ndi vhona uri zwi nga thusa nga maanḓa arali evho vhafumakadzi na vhaswa vha isiwa zwikoloni zwa vhulimi kana vha pfhumbudziwa nga ha vhulimi, ndi vhona unga zwi nga thusa nga maanḓa, ngauri vhafumakadzi ndi vhathu vhane zwa vhulimi zwi to vha malofhani vha a zwi funa. Nga maanḓa u tshi kho wana vhafumakadzi vhane vha bva mahayani vhane vha bva miṱani ine hu tu vhesa na tshelede vha ya zwi funa nga maanḓa zwa vhulimi zwino arali vha lambedziwe avho vhathu nga dzitshomedzo dzo fanelaho zwinga thusedza nga maanḓa uri vha zwi dzhiyele nṱha zwa vhulimi.

Nṋe ndi vhona unga nḓisedzo dzapo dzi a shuma ngauri ndi hafhaḽa hune vha ḓo wana hu tshi khou ya hu tshi tshekhiwa vho ramabindu kana vho rabulasi tsheka zwithu zwavho uri zwi nga konana u vusuludza i ikonomi kana zwinga konana uri zwayo rengisiwa kha maṅwe mashango.

Zwine nṋe nda zwi ita tshifhinga tshoṱhe mitshini yanga iya ya service u tshekhiwa uri i tshe yo lugela na zwino musi mitshini yanga yo tshinyala ndi ya i lugisa ndi dovha hafhu nda thola muthu wa u lugisa iyo mitshini hu itela uri arali mitshini ya tshinyala hu na mishumo munzhi i ṱavhanye i luge hu kone u shumisa kana arali zwi tshi khou bala ndi to ya nda hadzima mitshini ya vhaṅwe khaḓa nda shumisa yone arali wanga u sa thu luga.

Nṋe ndi vhona unga zwine zwa nga itea ndi zwauri vhathu vha tea u renga zwiḽiwa zwine vha ḓivha zwa uri vha ḓo kona u zwi fhedza hu si ri uri muthu a renge zwiḽiwa zwinzhi zwinzhi zwine zwi do fhedzisela zwo vhaisala muthu a zwo laṱa kule. Zwino vhathu vha tea u renga zwithu zwine vha ḓovha vha kho ṱoḓa u zwi shumisa nahone hu teya uvha na fhethu hune ha vheiwa zwiḽiwa uri zwi kone u lwala moḽo tshifhinga tshilapfu zwi songo vhaisala ndi vhona unga zwone zwi nga thusa nga maanḓa.

Maḓuvha a u ṱavha zwimelwa afha bulasini yanga a a fhambana ngauri ndi ṱavha zwiṅwe zwimelwa ṋamusi nda fhira tshifhinga nyana nda fhira maḓuvha o vhalaho nyana nda dovha nda ṱavha zwiṅwe zwimelwa uri izwo zwimelwa. Zwi tshi aluwa zwa satu aluwa nga tshifhinga tshithihi zwoṱhe, zwiṅwe zwi thoma zwi tshi aluwa hu ṱoḓi ḓo tevhela zwiṅwe zwi tshi khou aluwa musi zwiṅwe zwi tshi vho anwa nga ngei zwiṅwe nazwo zwi ṱoḓiwa zwi tsini zwiṅwe zwi tshi kuḓuvha zwiṅwe zwi ḓovha zwi kho anwa, so ndi zwine nda itisa zwone.

Vhashumi vha a kwamea nga maanḓa musi dzi mvula dzi tshi khou na vha si khou kona u shuma ngauri evho vhathu vha badeliwa nga ḓuvha zwino nṋe ndi vhona unga zwine zwa nga itiwa ndi zwauri naho mvula i tshi khou na husa kho shumisa avha vhashumi kha vha badeliwe ngauri hu vha hu si vhone zwivha ngaho ndi zwithu zwine zwivha zwi zwa mupo zwine zwivha zwi songo langiwa nga muthu. Zwino avha vhashumi vha tea u badeliwa hu tea u vha na mulayo wa uri vhashumi vha badeliwa nahone nahone arali vha si khou pfhi a vha khou badeliwa vha songo vha vha kho badeliwa tshelede yoṱhe avha hone ṋambe vha fhiwe tshelede yavho nga vhukati vha fhiwe hafu ya tshelede ine vha tea u i wana nga ḓuvha ndi vhona unga izwo zwi ngavha khwine.

Zwithu zwine zwa itea kha mithenga ndi zwa uri mithenga heiḽani i vha i na mushumo. So vhunzhi ha vhathu vha i shumisa zwithu zwo fhambananaho vhaṅwe. Vha vhathu vha dzhia iḽa mithenga vha i rengisa vha tshi khou i rengisela vhathu vhane vha khou ṱoḓa u i shumisa zwithu zwo fhambananaho.

U ṱhukhula ṱhuhu khuhu zwi dzhia tshifhinga tshiṱuku badi a zwi dzhii tshifhinga tshilapfu lapfu. Arali wo zwi ita zwone u ḓo vhona nga u sa bvesa malofha ha khuhu, ndi hone hune u vha wo zwi ita nga nḓila yone.

Lukanda lu vhulungea nga musi lwo vheiwa ḓuvhani uri luswe nga ḓuvha, ndi hone hune lu a kona u dzula tshifhinga tshilapfhu lutshe lwavhuḓi so lu vheiwa ḓuvhani.

Lukanda lwa tshifuwo, lu shumiswa nga nḓila ya uri musi lwo no bvisiwa kha tshifuwo lu tea u thoma lwa vheiwa maḓini lwa tshifhinga tshilapfhu. U bva hafho ndi hune lu ḓo kona u vheiwa ḓuvhani uri lu ome afho ḓuvhani. Luḓo vheiwa u swikela lu tshi oma afho ḓuvhani.

Maḓi a u fhisa a shumisiwa musi muthu a tshi khou ṱhuvha khuhu, arali u tshi khou ṱhuvha khuhu u dzhia heiḽa maḓi wa a shela kha tshithu ubva hafho wa dzhenisa i ḽa khuhu yoṱhe nga ngomu. U tshi to i bvisa u tea uvha u khou bvisa eḽa mathenga oṱhe maḓi a u fhisa a vha a tshi khou thusedza uri mavhudzi a ṱavhanye a bve tshoṱhe a khuhu. Kana arali u tshi kho ṱoḓa u garaba nguluvhe u tea u shela ayo maḓi a tshi khou fhisesa afho kha nguluvhe wa shumisa dzi phanga na zwigero zwahone u bvisa mavhudzi a nguluvhe.

Zwine nṋe nda ḓivha zwone ndi zwa uri, mafhi a vheiwa firidzhini musi a saathu swika makete. A vheiwa firidzhini hu khou itelwa uri a songo vhaisala.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila nga maanḓa ine i ya kona u ṱanzwa lukanda kana u ṱanzwa mukumba wa zwifuwo wa sala wo nakelela u sina na tshika. Ndi hafhaḽa hune mukumba wa kholomo u sala wo nakelela u tshi kho penyelela nga maanḓa. Ngauri u vha wo kona u tanzwiwa nga vhathu vhane vha ya zwikona.

Ee nḓila dzi hone zwi tshiya nga kha uri ndi nnyi muthu ane uya kona u bvisa lukanda ulwo nga maanḓa. Ngori kha lushaka lwahashu hu ḓi tovha na vhathu vhane vhone vhaṋe vha ya kona u bvisa lukanda lwa bva zwavhuḓi lwa bva lu songo vhaisala na luthihi.

Uya nga ha nṋe ndi tshi sedza kha musalauno ndi vhona izwo zwithu zwa mvelele zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwi si tsha itiwa. U bva tshe nṋe nda aluwa a thiathu vhuya ndapfha hu tshi pfhi zwi khou itiwa ndi soko vhona unga zwo vha zwithu zwa kale zwine zwo itiwa nga vhomakhulu washu na vho khotsi ashu. Kha musalauno vhana vha zwino vha khou aluwa nga tshifhinga tshine ho ḓalesa thekinoḽodzhi, a vha tshena ndavha ya u tevhelela zwithu zwa sialala.

Kha vhupo vhune nṋe nda bva khaho vhathu vha shumisa zwanḓa u ṱhukhula ṱhuhu khuhu. Vhathu vha ḓi shumisela zwanḓa vha dzhia lufhanga vha i shidzha nga lufhanga ngauri zwa mitshini kha vhupo hune nṋe nda bva hone ha mahayani zwi a konḓa u wanala. Ngauri vha sedzesa mitshini ya hone nayo i a ḓura nga maanḓa zwino vhathu vhane vha bva fhethu ha mahayani a vha koni u tou i swikelela iyo mitshini . Zwino nṋe ndi vhona nḓila ya khwine i ya u tou viya kana u tou shidzha nga tshanḓa ngauri ndi yone nḓila ya khwine ine vhathu vha i swikelela vhathu vha mahayani vhathu vhane a vha na dzi tshelede ndi yone nḓila ya khwine ine ya kona u swikelelea nga muṅwe na muṅwe.

Ee ndi a ḓivha muthu ane u ḓi tshilela nga u rengisa makumba a khuhu uyo muthu o fuwa khuhu nnzhi nga maanḓa dzharaṱani yawe. Khuhu dza hone ndi dzi ḽa khuhu dza u ita makumba zwino uyo muthu u shuma nga u rengisa makumba ane a vha a tshi khou bva kha idzo khuhu. Dze a dzi fuwa uyo muthu u ḓi itela tshelede nga u rengisa heneyo makumba u dovha hafhu a supplyer mashopho mahulwane nga makumba awe zwino izwo zwithu zwi vha zwi khou mu itela masheleni manzhi vhukuma.

Maga ane ndi vhona u nga o katelwa kana a ne a nga tevhedziwa ndi a uri ni thoma nga u shidzha mukulo. Mbudzi iyo na i nembeledza uri malofha a shululele fhasi kana a shuluwele hanefho kha tshetsho tshithu tshine na khou ṱoḓa a tshi shuluwela khatsho. Iyo mbudzi ni tea u vha no i ṋembeledza nga mulenzhe muthihi ndi hafho hune ni ḓo thoma u tshea mukumba u ḽa waṋu zwavhuḓi na u senda zwavhuḓi uri uyo mukumba u bve wo tou ralo u si na dzi ṋama or u bve u songo sia mavhudzi kha ṋama.